Ke hlokometse hore hona le dintho tseo batho ba di hlokang ha ba nka maeto a matelele. E leng thepa ya thuso ya pele, dijo tse bobebe, metsi, boithabiso le diaparo tsa boiketlo.

Ho ya ka mokgo ke bonang ha wa loka hohang, ho kenyelletsa le tshusumetso ya bona ho batho ba nang le meputso e tlase.

Ko di-taxi-ng hona le ntho tse ngata tse etsahalang kannete. Ke kile ka makatsa haholo fela hoba e mong wa mokganni wa di-taxi e ne ke tsebana le yena haholo. O ile a bolauwa ka mokgo ke utlwelang bathong, ba re o ile a kenya taxi ya hae, mono a sa bua hohang le ba bang ba ditekesi.

E ya ba ka taxi-ng, mokganni o ndudisa hodima engine. Ha ka rata taba eno hohang ha ka patala le tjhelete e felletseng. Hoba ne ke sa dula le hamonate, empa ke tlo patala tjhelete e felletseng. Hobaneng ho tlamehile hore e be jwalo? Ha ka se rata seno hohang mare re kgonne hore re lokise taba eno hoba ho no na le mme a dutseng back seat. O la dumela yena hore, aa ha hona bothata o tla mpatalla.

Mme matsatsing ana a kajeno ho na le ditsela tse ngata tsa ho fihlisa ntho kapa diphahlo. Ho motho a dulang hole le wena, re na le e nngwe e bitswang Pep PAXI. Ke ka kgona ho lo kenya diphahlo mono Pep PAXI ke be ke di romele ho wena, di tle ho wena straight.

Ka pono ya ka ke nahana ke boemo ba lehodimo, tshubuhlellano ya boemakepe, ditaba tsa meetlo le meedi ya ba mopalami.

Ha ho na niks e, ke ka ba ka e etsa. Hoba motho ono o sa kene, mo tlameha ke pake teng. Mare ha hona bothata ke tla bona nang ke etsa jwang. Ke tla thola space se seng nqeng e nngwe. Ke kwatile hampe mare, ke kgetha hore mpe ke thole, ke tsamaye.

Leeto la ka ne le le monate hampe. Ne ke palame bese ya majabajaba. Bese eno e ne le ntle haholo ebile e ne na le di-TV ka hare. O ka dula ha bese e ntse tsamaya wa tshwara remote-u wa itjhebella TV. Bese e ne na le le di-air conditioner. Ho no tjhesa tsatsing leno mare ha ra utlwa motjheso ono. Hoba bese e ne e na le di-air conditioner. Ne ke tshwere ha monate. Ho ne ho le monate, ho ne ho le monate ka tsela e makatsang.

Tekete ya ho ya Limpopo e tsamaya ka tsela ena. Mantaha ho fitlhella Labohlano, di tloha ka four, empa Moqebelo le Sontaha di tsamaya ka two. Ke eletsa hore Mantaha o bo le mona ka hora ya boraro.

Kekelletso ya tjhelete tsa maqheku. Ke bona e le ntho e ntle. Mpa feela boshodu bo bongata mona mabenkeleng. Maqheku a jowa poho ka tsela tse makatsang.

Tekete ya ho ya Mozambique e tsamaya tjena, Mantaha ho fitlhella Labohlano, di tloha mona ka one, empa Moqebelo le Sontaha di tsamaya ka twelve. Ke eletsa hore Mantaha o bo le mona ka levene hoseng.

Dumela ambulance. Ke ne ke le di-robot-ong ke eme ka bona kotsi e etsahala, koloi e tjhaisitse motho hana jwale. Ke kopa le etse le phakise le tlo kgona ho mo pholosa.